Ku tala ka titliliniki swi vangiwa hi mavabyi lama ma nga kona ku fana na chukele na HIV. Titliliniki ti vangiwe hi swona leswaku ti tala hikuva va kha va endlela leswaku vanhu lava va vabyaka mavabyi ma ku fana na wona lawa, va kuma tiphilisi hi xihatla ekusuhi na vona. So ku va hi kota ku lulamisa munhu u fanele ku va a hi rhumela adirese ya laha a tshamaka kona, hi ta hamba hi kota ku va a dilivheriwa tiphilisi eka vona kaya.

Ku yimisiwa ka mali hi Donald Trump laha Afrika-Dzonga swi vangile leswaku ku va na nkayivelo wa tiphilisi ta HIV. Laha loko mali a yi ri kona a va ta va va kota ku va ku xaviwa mirhi kumbe tiphilisi ta HIV, ku kota ku va ku pfuniwa vanhu lava vabyaka. So ku va ku yimisiwa mali laha Africa-Dzonga swi vangile leswaku hi va na ntshikelelo wa ku xota hi tiphilisi ta mavabyi yo fana na lamawani ya HIV.

Mikhuva ya khale ya tirha. Ku fana na loko ku humelerile rifu emutini, va ku ku na leswi swi vuriwaka makhume. Loko swo tshika swi vi na munhu laha emutini, swi fanele ku va swi ya susiwa hi vakhale lava va swi tivaka. Nakona swilo swa khale swa tirha.

Ndzi vona onge vatsoniwa hinkwavo lava va hanyaka lomu mimitini van'wani va khomiwa ku vava kambe, loko a swo koteka ku va va rhwariwa va ya tshamisiwa endhawini yo karhi laha ku nga ta va ku ri vona ntsena. Va endleriwa vatirhi lava va nga ta va va ri busy na ku va cheka ku va dya na ku hlamba, na hinkwaswo leswi nga swa timfanelo ta vona. Va nga ri ka ndhawu ya ku fana na laha matikoxikaya.

Swi fanerile hikuva vadyuhari va fanele ku va va hlayisa vatukulu va vona hi mhaka ku ri, vatswari va vana lava va famba va va siyela vadyuhari va ya kwalomu va nga vuyi. So vadyuhari va nge koti ku va va dya swakudya va tsona vatukulu va vona. Swi fanerile ku va va teka mali ya vona va hlayisa vatukulu va vona hi yona.

Munhu la hlanganaka na ndzindzakhombo wa ku lahlekeriwa kumbe ku vaviseka, ndzi fanele ku va ndzi n'wi khutaza leswaku loko ku ve ndzindzakhombo lowu u hlanganile na wona navusiku mina ndzi fanele ku va ndzi n'wi khutaza ku a nga ha vusiku. Ku papalata ku hlangana na swo biha mayelana na ku vaviseka kumbe ku lahlekeriwa hi swo karhi.

Ndzi nga twa ku vava swinene hikuva kokwana loko va vuyile va ha ri hava maphilisi, swi va swi nga tshamisekanga hi mhaka ku ri nkarhi wihi kumbe wihi va nga no hi siya hi mhaka ya ku va va hleketa hi ku pfumaleka eka ka ka tiphilisi exibedhlele. Kambe kokwani na vona ndzi fanele ndzi va ndhudhuzela leswaku loko va khomile mali va tolovela ku va na vona va ti xava kunene tiphilisi, ku nga ha ri hi ku va va ti landza exibedhlele.

Xivuriso lexi xi dyondzisa munhu wa xinuna leswaku n'wanuna u fanele ku kondzelela xiyimo hinkwaswo leswi a hlanganaka na xona laha ha emisaveni. Swi nga va swi ri karhi swi tika ku fika kwini kumbe njhani, kambe wanuna u fanele ku va a khondelela xiyimo lexi a hlanganaka na xona.

Hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku i vatswari va vona va tiyisisaka leswaku va dya swakudya swo aka miri, ku endlela leswaku vana va vona va kula va ri kahle.

Vavanuna va fanerile ku ya engomeni laha va hlanganaka na khombo ra ku ri swi nga humelela munhu a ya engomeni a vuya kumbe a nga ha vuyi, kumbe ku va va ya eswibedhlele. Swi nga humelela a vuya kumbe a nga vuyi.

Swi fanerile ku va mirhi ya manguva lawa yi tirhisana na mirhi ya xintu, hikuva swi tele leswi madokodela va ringetaka ku va va swi tshungula swi karhi swi lava mirhi ya xintu. Kambe va hluleka hikuva va lwela kumbe ku fositela ku va va tirhisa mirhi ya vona ku ve swi lava leyi ya xintu, ya vakhale.

I mudende wa vana na wa va kulukumba, na vatsoniwa. Na ku va va va va nyikela swakudya lomu eswikolweni leswaku vana va dya mahala ku katsa na tidyondzo xikan'we.

Mirhi ya HIV and AIDS yi ringanele eswibedhlele swa le kule na le matikoxikaya. Vanhu hinkwavo lava va vabyaka vuvabyi lebyi, ka hinkwavo ka vona va ti kuma tiphilisi leswaku va dya ku kota ku hanya.

Ndlela leyi vantshwa kumbe va khale ka mucato va endlaka ha yona swiboho swa vutomi lebyi akaka, tanihi ku lava ku va ni vana kumbe ku endla nkunguhato wa ndyangu.

Ku lemukisa hi khombo ra ku kuma khwiri hi nkarhi lowu nga fanelangiki.

Ndlela leyi ndzi nga yi hlawulaka hi ku kunguhata ndyangu i ku hlanganisa tindlela ta xintu ni ta xilungu, ku teka leswinene eka hinkwaswo.

Eka kharikhulamu ya siku na siku hi tindlela to hambanahambana, hi ndlela yo endla leswaku vana va dyondza hi hi nkoka wa ku dya kahle. Ku hanya kahle ni ku endla swiboho leswinene hi swakudya.

Tinxaka to hambana ta mfukuzana. I swilo leswi fambaka hi moya. Ti hambana ntsena hi ku va munhu a ti languta. Ti hambana hi ku languteka.

Swakudya leswi phameriwaka vana exikolweni swa pfuna na ku antswisa rihanyo ra vona hikuva, n'wana ku va a suka kaya nampundzu a nga ta swi kota ku va a tshama nkarhi wo leha a nga dyi nchumu. Swa va pfuna swinene.

Ku va hi kota ku va hi sivela timhangu ta le magondzweni hi fanele ku va hina vachayeri hi chayela mimovha ya hina hi vukheta. Naswona hi hi hambana no tirhisa swipyopyi kumbe swidzidziharisi, laha epatwini loko munhu a ri ku chayeleni eka gondzo lerikulu.

Mirhi ya xintu yi nga ka yi nga koti ku tshungula mavabyi yo fana na HIV and AIDS hikuva khale ka matiko vanhu va ku tala, va hundzile emisaveni hi mavabyi lama ka ha lavisisiwa leswaku va nga kuma hi yihi mirhi ya ku kota ku pfuna hi ku wa mirhi ya xintu yi hlulekile. Vuvabyi bya HIV byi sungule ku tshunguleka hi mimirhi ya kusuka eka madokodela.